Monate hampe ha re re hola ka ditshomo hone ho le monate haholo ha re ne re hola ka ditshomo. Bo nkgono bane ba re ditshomo tsa bona ha ba ne sentse ba hola, mme bane ba sena bodutu. Bane ba intsha bodutu ka ditshomo, and-e bane ba phela ha monate ba dula ba thabile. Ditshomo bo Moeketsane, bo Nkgono kgodu, bo Malefane, tshomo tsa kgale tse bo ntate moholo le bo nkgono ba neng ba di qoqa ha bane ba ba felletswe ke moqoqo, mme bane ba intsha bodutu ka tsona. Nka o kgothaletsa hore o skaba lebala moetlo ditshomo tseno se ke be la di lebala mme le rute le bana ba lona ba ntseng ba tla bo Tselane kaofela. Tshomo tsa kgale kgale.

Lenyalo lena le ne le le monate hampe la motswala. Hono apere diaparo tse ntjha tse ntle. Bomme bana ne ba ikaparetse dishweshwe tse kgubedu, tse nang le mmala o motsho, tse akhileng le boputswa hodimo mona. Bontate bana ba ikaparetse ma-Brentwood-u a bona ka dihempe tse tse tshweu le dieta tse ntsho, mme ba sa rwala le dikatiba dihlohong. Hono le monate ho juwa disalate ho juwa dijo tsa mefuta o phehiwe le bohobe ba metsi. Ho ritetswe le jwala ba Sesotho ho nole monate haholo ho no le monate ho thabilwe kapo o mang kapo o mang ebile ha okaba hwa ba le diqwaketsano kapo dintwa.

Abuti wa ntate ke ntse le ntate wa bana. Ha malome a se a le siko, abuti wa hae ke yena a tla tlameha a rwale dieta, a shebe bana ba ngwana wa habo bona hore na ba ntse ba ya hantle. Mme ke yena a tlamehang a kene dieteng tsa tsa tsa abuti wa hae, a kgono hlokomela bana, a shebe lelapa le ntse le ya hantle. Ha re sheba ka Sesotho, abuti wa ntate ke yena ntse e le ntate ho bana ba ntate. Hono ho a bonahala hore leloko ntse re tshwarisane hantle ha re a lahla Sesotho.

Re le Basotho re lahlile moetlo wa rona. Re lahlile moetlo wa rona re se re shebane le moetlo ona wa batho ba bang e leng maburu kapa makgowa. Hona jwale tjena re se re latella ntho tse lo reng re ne re sena tsona re le Basotho, re le meetlo ya rona ya kgale. Se re latella di-television-i di-television-eng ho hlahisa banana ba sa aparang, ho hlahisa banana ba ba tenneng hampe ba itlhahisang botho ba bona. Ke mokgona re leng Basotho ba ba habo rona moetlo wa rona ro lahlang re batla ho ikgakanya, re itekanye le batho bana be re ba bonang di-television-eng. Nthwena e e tseng hore re lahle moetlo wa rona, re lwantshana re le rona, re le batho ba batsho. Re lwanela tjhelete tsena tse tlileng ka makgowa tse tlileng ka maburu. Ra lebala hore rona re ne re tjhentjhana re fana ke o fa moroho, o mpha dinawa.

Ho beha diphahlo tsa bontate ka thoko o behe tsa bo mme ka thoko, ke bona e le tharollo e nngwe e ntle haholo. Ebile e etsetsa batho ba bontate bobebe ba hore ha ba batla diphahlo tsa bona ba ska di sokola, ba be se ntse ba tseba hore na ba di latella ka hokae le bo mme feela jwalo. Diphahlo tsa bona ha di le ka thoko, ba tla tseba hore ba di latella ka hokae. Dikobo diphahlo tsa hona jwale ha di sa tshwana le tsa pele, ese le tsena tse re di entseditsweng ke ma ke makgowa. Ha esale tsane tse ne re di tena, bo tsheha le maqhapa, le di le maqeshe. Hona jwale re se re itenela tsena tsa makgowa.

ke a rata ho iphelela le nkgono le ntate moholo, ntle le batswalle baka. Batswalle ba maketse hore na hobaneng ke se ke rata ho dula le ntate moholo le nkgono waka. Kgate a ke dutse le bona ha hona mathata, ha hona dikwae tse ke di tsubiswang, ha hona majwala a ho tla thwe ke ska robala lapeng, kapa ke fiwe bona banana. Ebile ntho tsa kgale kgale ha ke re lakatsa ho ho tswa ho di tseba haholo tsa bo meetlo, ke bona batho ba kgonang hore ba nthuse ka tsona. Ha hona nthwe ke lebalang ya kgale ha eyo. Ha ke batla ho tseba hore na thapelo ya rona na ya kgale kgale e tsamaya jwang, ba teng ke bona batho ba ba kgonang ho mpontsha tsela. Jwale batswalle baka ba maketse hore na hobaneng ke mo ne ke ba tsebisa hore ho ntate moholo le nkgono ha hona mo nka lahlang moetlo le kgale.

Keresemese ke ntho e tlileng ka mokgowa, rona batho ba batsho mehleng ya kgale kgale ho no sa ketekwe Keresemese. Hono sena matsatsi a ketekwang a tshwanang le bo Keresemese hoba ene sa tsejwe ke Basotho, kapo ke moetlo wa batho ba batsho. Keresemese ke ke matsatsi ke ntho e re kopanang le hona jwale hore e ya ketekwa ke re kopana le yona makgoweng monana le dibebeleng tsa hona jwale tse tsa sejwale-jwale tsa sekgowa. Rona re tseba ho no ketekwa letsatsi la dikgosi matsatsi a dikgosi tsa rona, e leng Marena bo Morena Moshoeshoe bo nkgono Kgodu, ho no teketekwa matsatsi a tshwanang le ona. Ena ya Kresemese ya hona jwale re kopana le yona mona makgoweng.